Garlic yi ngetelela rihanyo ra mbilu na ku sivela kumbe ku herisa mukhuhlwani, ghembhezi yi pfuneta eka ku hunguta ku vava emirini na ku pfimba emirini xinse ya xitsongwatsongwana yi pfuna vanhu lava vabyaka vuvabyi bya chukele yi pfuna na ku sivela vuvabyi bya mfukuzana.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku u fanele ku nwa mirhi leyi va n'wi nyikikeke exibedhlele leswaku a ta kota ku hola naswona u fanele ku nwa hi mikarhi leyi va n'wi byeleke leswaku a nwa hi yona.

Loko ndzo tikuma ndzi ri eka vuxaka bya rirhandzu lebyi xanisaka a ndzi ta vulavula na munhu loyi a nga le kusuhana na mina ndzi n'wi byela leswaku laha ndzi nga kona a ndzi nge he swi koti ku tshama na munhu loyi hikuva wa ndzi xanisa naswona loko ndzo ka ndzi nga humi ndzi nga tikuma ndzi vuye ekaya hi bokisi ndzi nga kombela munhu loyi ndzi nga n'wi byela leswaku a ndzi pfuna ndzi ya emaphoriseni leswaku hi ta kota ku lwisana na munhu loyi a ndzi xanisaka loyi ndzi ti byelaka leswaku a ndzi rhandza kasi u ti lavela ku ndzi xanisa.

Ku ringanisela madyelo hikuva va lava ku va na mimiri ya kahle na leswaku va dya swakudya leswi nga na rihanyo lerinene na ku aka miri, ku tshama va ri kunweni ka mati leswaku mimiri ya vona yi ta tshama yi ri na mati na leswaku va nga khomiwi hi mavabyi lama ma endlaka leswaku va kala mati emirini ku tiolola nkarhi na nkarhi leswaku va ta tshama va nga karhalangi.

Loko a ndzi ri mutirhi wa swa rihanyo a ndzi ta tsundzuxa vavanuna leswaku va fanele ku ku kamberiwa xitsongwatsongwana xa HIV hikuva loko va nga tivi leswaku vana vuvabyi bya HIV va nga etlela na n'wasati kumbe vavasati vo hambanahambana va ri karhi va va siyela xitsongwana xa HIV leswi nga ta endla leswaku ku va na vanhu va ku tala lava va nga ta va na xitsongwana xa HIV hikokwalaho ka vona hikuva a va nga lavi ku ya kamberiwa.

Ina, hikuva swi hunguta ku va munhu a khomiwa hi xitsongwatsongwana xa HIV swi hunguta vuvabyi bya mfukuzana eka swirho swa vavanuna swi endla leswaku ku va na basisa no wa kahle na ku hunguta vuvabyi

Ina, hikuva loko mutswari a endla tano swi endla leswaku n'wana a sirheleleka eka ku kuma n'wana a ha ri ntsanana naswona swi endla leswaku a swi tiva leswaku swa masangu a swi fanelanga swi endliwa loko u ri ntsanana hikuva.

Vatirhi va swa rihanyo loko va tshungula munhu va vona leswaku a va kumi lexi xi vangaka mavabyi ya kona va nga n'wi byela leswaku a ringeta tindlela tin'wani ku nga swa tin'anga ndhavuko leswaku va ta kota ku tiva leswi endlaka leswaku a vuvabyi ku kota ku ri a ta hola.

Yi a nga na vuvabyi bya mfukuzana hi nga n'wi kombisa leswaku ha n'wi rhandza hi ku tshama hi ri na yena hi masiku hinkwawo hi n'wi tsundzuxa leswaku u fanele a nwa tiphilisi leti a nyikiweke exibedhlele siku na siku naswona a nga tluli leswaku a ta kota ku antswa hi nga n'wi seketela eka leswi a nga ta langa swona loko vuvabyi lebyi byi ya emahlweni byi nyana hi nga n'wi pfuna hi tindlela hinkwato leswaku a ta hola.

Ku va munhu loyi a nga humeleriwa hi mhangu wa movha a nga suki laha mhangu yi nga humelela kona ku nga se fika maphorisa swi vangiwa hi ku maphorisa ma fanele ma fika laha ku nga humelela mhangu kona ma ta kota ku lavisisa no pfala laha ku nga humelela mhangu leswaku vanhu va nga koti ku hundza kona hikuva va nga tikuma va hundzile va kandziya leswi swi nga kona kwalaya ka mhangu ya kona leswi swi nga ta endla leswaku va khomiwa va khomeriwa swilo swo ka swi nga ri kona.

Ndhavuko wa mina wu vula leswaku loko munhu valahlekeriwile hi munhu swa boha leswaku a n'wi vona emirini kumbe a ti byela leswaku wa ha ri kona a nga ri ku tshembeni leswaku a nga ha ri kona ndzi khutazana naswona hikuva swi endla leswaku munhu a swi vona leswaku munhu wa yena a nga ha ri kona naswona u fanele ku swi amukela leswaku a ta tiva ku ri u ta tshama a ri kona embilwini ya yena kambe a nga ha ri kona emisaveni.

Ku va va kota ku pfuna vanhu lava va nga thola vanhu lava va nga ta kota ku vulavula tindzimu hinkwato leswaku va ta kota ku pfuna munhu un'wana na un'wana loyi a va ka xiphiqo eka swa ririmi leswi swi ta endla leswaku va pfuneka va tiva na ku vutshunguri lebyi byi va byi karhi byi fambisa njhani.

Ndzi ehleketa leswaku leswi nonohaka ngopfu eku eka ku va mutimeri wa ndzilo hi loko va fanele va humesa munhu loyi a nga le ndzenindzeni ka ndzilo laha va swi vonaka leswaku u nge humi munhu loko o nghena naswona swi ta va tikela hikuva va nga ha lahlekeriwa hi vutomi loko va ya emahlweni va zama ku pfuna munhu yaloye a nga le ndzeni ngopfu ka ndzilo.

Loko ko va mina ndzi ya tshamisa eka kaya ra hlayisa vadyuhari loko se ndzi kurile ndzi nga titwa ndzi humile swinene hikuva ndzi toloverile ku tshama ekaya naswona ndzi tolovele ku ti hlayisa kambe loko ndzi tshamile ekaya ro hlayisa vadyuhari hi vona lava va tirhaka kwale va nga ta yi hlayisa naswona ndza tshemba leswaku swi nga va tikela hikuva ndzi ta va ndzi karhi ndzi kurile ndzi ta lava ku hlambisiwa na swo tala laha ndzi ta va ndzi nga ha koti nchumu kambe ndzi nga titwa ndzi tsakile hikuva ndzi ta va ndzi ri na munhu loyi a nga ta va a ndzi hlayisa.

Insulin yi na nkoka ku fambisa endzeni ka cell chukele ra glucose eka tinyama ta tinyama ku fana na xivindzi tihlampfana na tin'wana na tin'wana insulin yi lawula ntamu wa miri phakelo hi ku ringanisela switsongo swakudya leswi nga ri swi nga ni rihanyo swiyimo swa le henhla hi karhi eka nkarhi lowu va nga dya hi wona.

Va khomiwa hi ndlela leyi pfumalaka.

Va khomiwa hi ndlela leyi pfumalaka xindzuti hikuva u ta kuma munhu un'wana na un'wana a ri karhi a vutisa munhu leswaku ku humelela yini hi ndlela leyi u nga xiswona va endla hi nkarhi a va swi tivi leswaku munhu un'wana na un'wana a nge pfuki a fani hikuva xikwembu xi hi endlile tindlela ta ku hambileswi swi endla leswaku vanhu lava va titwa va nga ri kahle naswona swi endla leswaku va ti dlaya.

Mhaka yo hlela ndyangu hi ku tirhisa maphilisi ya xihatla yi kahle loko munhu a tirhisile maphilisi lama hi nkarhi lowu va nga n'wu byela leswaku a wa n'wa hi wona naswona loko masiku lama u faneleke ku wa n'wa hi wona ya nga hundzanga leswi nga ri ku kahle hi loko munhu a fositela ku nwa maphilisi lawa loko nkarhi wu hundzile leswi a swi tivaku leswaku swi nga endla swi n'wi vangela mavabyi hikuva ku na switandzhaku swa loko munhu a nwa tiphilisi ta xihatla ku sivela ku va na nyimba.

Tindlela to tala leti u nga ti tirhisaka ku sivela ku hisiwa hi ntirho ku nga va ku ya eka dokodela leswaku va ta ku kambela ku ri hikokwalaho ka yini u hela matimba naswona swi nga va swi vangiwa hi yini xin'wana xa kona u nga hunguta mintirho leyi u yi tirhaka eka munhu waloye u n'wu hlayisaka loyi u nkulu xin'wana xa kona u nga wisisa miri wa wena eka nkarhi wo leha kumbe u kuma nkarhi lowu u nga ta wisa loko u ri karhi u tirha.

Loko ndzo kambeliwa HIV ndzi tikuma ndzi ri na yona ndzi nga titwa ndzi nga ri kahle naswona swi ta ndzi tshova mbilu hikuva ndzi nga ti vutisa swivutiso swo tala leswaku xana ndzi yi kuma kwihi kumbe xana i khale yi ri kona na a ndzo ka ndzi nga swi tivi kambe loko ndza ha yi amukela ndzi nga endla leswaku ndzi byela dokodela ku ri hi tihi tindlela leti ndzi nga ta ti teka ku va ndzi antswisa HIV naswona ndzi nga kota ku teka ndlela leyi hi ku rhandza ka mina naswona ndzi nga kota ku va ndzi pfuniwa na leswaku ndzi ta antswisa vuvabyi lebyi kumbe ndzi byi herisa.

Vuvabyi bya xifuva byi tshunguriwa hi swi dlaya switsongwatsongwana vutshunguri byi ringanyeta eka vuvabyi bya xifuva byo tluleriwa na vuvabyi swi dlaya switsongwatsongwana swa ntolovelo leswi tirhisiwaka i Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamide, Ethambutol, Streptomycin u fanele ku teka tiphilisi leti masiko hinkwawo ku ringana tin'hweti ta mune ku fika eka ta tsevu swi na nghozi ku tshika tiphilisi leti hi xihatla leswi nga ta endla vuvabyi bya xifuva lebyi nga le ku hanyeni endzeni ka wena byi ala ku teka maphilisi.

Vukorhokeri lebyi simekiweke ekaya byi hakeliwa hi ndzindzakhombo.

Munhu loyi a hetaka ku loveriwa hi munhu loyi a n'wi rhandza ku va hi n'wu kombisa nseketelo na rirhandzu hi fanele ku tshama hi ri na yena naswona hi n'wu tsundzuxa leswaku ku va munhu wa yena a n'wi siyile emisaveni a swi vuli leswaku a nga ha ri kona embilwini ya yena naswona a swi tiva leswaku hi kona ha n'wu seketela naswona ha n'wu rhandza xin'wani xa kona hi nga n'wu byela leswaku u fanele ku ku humesa mpahla ya mufi leswaku a kota ku ka a nga hleketi ngopfu hi yena a swi tiva leswaku a n'wi rhandza mufi naswona a ha ta tshama a n'wu rhandza hambi a lovile.

Ku va vanhu va tiva leswaku dokodela wo nkarhi a hi wa le nawini va fanele va vona leswaku dokodela loyi a nga na laha a nga tsala ndhawu leyi a kumekaka ka yona kumbe tinambara leti a nga va nyika tona a ti tirhi naswona loko u ti bela riqingho ti ku yisa eka nambara yo ka yi nga ri yona xin'wani xa kona i ku loko u hakela dokodela loyi u tsutsuma na yona kumbe vanhu lava va n'wu tivaku leswaku i dokodela wo ka a nga ri kahle va hi .

Ina ndzi nga ha ya emahlweni ndzi endla vuxaka na yena hikuva ku va muhlekisani wa mina a kumile vuvabyi bya HIV a swi vuli leswaku ndzi fanele ndzi n'wu lahla hikuva swi nga ha humelela nele ka mina naswona ndzi fanele ndzi twisisa leswaku ku nga va ku ri HIV leyi a nga yi tiviku leswaku yi ta hi kwihi kumbe ku va ku ri leyi a yi tumberile u bebuliwile na yona a nga swi tivi leswaku swi nga fika kwalaha yi nga ta humelela naswona vanhu loko va hlekisana va fanele va rhandzana naswona va kombana nseketelo naswona va fanele ku hlayisana eka hinkwaswo leswi nga kona swi nga ta humelela.

Hi mavonelo ya mina ku yirisiwa ka migingiriko etikweni hi nkarhi wa COVID-19 swi hungutile ku hangalasa ka xitsongwatsongwana hikuva vanhu vo tala a va nga ha pfumeleliwi ku humela ehandle naswona loko u humela ehandle swi nga endla u kumana na vanhu lava va nga ta ku khoma lava tirhelaka fumo naswona a ku a wu humela handle loko u ya etirhweni kumbe loko u ya eku xaveni.

Face mask yi tlangile xiave eka ku sivela ku hangalaka ka xitsongwatsongwana xa COVID-19 hikuva loko u mbarile face mask wa swi kota ku ri loko u khohlola u khohlolela endzeni ka yona swi nga humeli ehandle switsongwatsongwana naswona face mask yi sivela swo tala leswi nga kona leswi humaku enon'wini wa munhu leswi endlaku leswaku u va u sirhelelekini ku nga ngheni chumu loko u mbarile face mask loko un'wani a khohlola ekusuhi na wena leswi endlaka leswaku u nga khomiwi hi xitsongwatsongwana xa COVID-19.

Ku va ndzi tiyisisa leswaku mudyuhari a nga rivali ku nwa mirhi leyi a faneleke ku yi nwa ndzi nga veka mirhi leyi etlhelo ka mubhedwa kumbe laha a faneleke ku yi etlela kona ndzi nga endla leswaku ndzi tsala xiphephana leswaku hi nkarhi wo karhi u fanele ku nwa mirhi leyi loko a heta ku dya ndzi nga endla leswaku ndzi vona leswaku loko a nwile yi kona kumbe a yi kona na naswona loko a nga yi nwanga yi kona kumbe a yi kona na.

Switori leswi tolovelekeke mayelana ni vanhu lava lwisanaka ni ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha emugangeni i ku va vanhu lava va tirhisaka swidzidziharisi va nga lavi ku swi tshika naswona vanhu lava lwisanaka na swidzidziharisi va pfuna munhu un'wana na un'wana loyi a lavaka ku tshika swidzidziharisi naswona va endla leswaku loko va n'wi pfuna a nga ha vuyeli eka swidzidziharisi.

Vuvabyi bya Dementia a i ku va vanhu lavakulu va nga tivi swa ku hi vona vamani naswona va rivala hinkwaswo leswi swi nga va humelela evuton'wini kumbe leswi va nga hanyisa swona ku kota ni ku rivala vana va vona vuvabyi lebyi bya karhata swinene naswona vanhu vo ku va na ti maxele va fanele va tekeriwa enhlokweni naswona va hlayisiwa kahle leswaku va ta kota ku tsundzuka hinkwaswo leswi va humeleleke na vana va vona.

Ku va va dyondzisiwa ku swiya switandzhaku swa miri va nga byeriwa leswaku loko va titwa va ri na ku vava emirini va fanele ku yimisa voko kumbe ku byela nurse leyi nga na vona naswona va fanele ku tiva leswaku loko ku va na swo karhi eka miri wa vona va vulavula leswaku va ta kota ku pfuniwa hambi swi tsandza.

Ndzi nga byela munghana wa mina leswaku ku va a ri na ntshikelelo wa miehleketo a swi vuli leswaku vutomi bya hela naswona a nga swi kota ku hanya hi ku nwa tiphilisi kumbe a ya laha ku tshamaka vanhu va nga na ntshikelelo wa miehleketo leswi nga ta n'wi pfuna leswaku a hanya ku fana ni van'wani loko a horile kumbe a battery nyana naswona ndzi ta va ndzi ri kona eka ndlela hinkwayo leyi a nga ta va a karhi a yi famba ndzi ta n'wi hlayisa ndzi tlhela ndzi n'wi vhakela masiku hinkwawo lava ndzi faneleke ku n'wi vhakela hi wona.

Loko ku pfumaleka mirhi eswibedhlele swa le makaya vanhu lava va vabyaka a va ha koti ku hola naswona swi endla leswaku va vabya ngopfu hikuva loko va nga kumi tiphilisi mirhi ya vona a ya ha ri kahle naswona yi va yi tolovele ku nwa mirhi loko yi nga kumi mirhi yi karhala hi ku tlula mpimo.

Thekinoloji yi nga pfuna hikuva loko ku pfumaleka ka switoko swa mirhi eswibedhlele vanhu lava va kotaka ku endla mimirhi va nga kota ku yi endla va ri karhi va tirhisa leswi endliweke hi thekinoloji leswi endlaka leswaku mimirhi yi nga kayiveli naswona yi tala ku tlula mpimo hikuva loko a ku nga ri thekinoloji a va nga ta kota ku sivela ku pfumaleka ka switoko swa mirhi eswibedhlele naswona vanhu a va ta fa.

Matshalatshala lama humelelaka ya ku lemukisa hi ta rihanyo ra miehleketo i ku va vanhu lava va nga na rihanyo ra miehleketo va kota ku pfuniwa hi vanhu va ku tala lava tirhaka eswibedhlele swa ku tshungula miehleketo leswi endlaka leswaku loko munhu a ri na rihanyo ra miehleketo laha a nga ta yisiwa kona va kota ku n'wi yisa tiphilisi ku ya hi ku u fanele a nwa tingani hi siku naswona va kota ku vulavula na vanhu lava.

Ina va nga pfuneka hi ku hatlisa hikuva tin'anga ti kota ku vona leswaku vanhu va vabya hi naswona u nga si tshungula njhani u nga kota ku swi tshungula kumbe u nge koti ku swi tshungula naswona swi endla leswaku loko vanhu va vabya ngopfu tin'anga ti vula leswaku vuvabyi lebyi byi vangiwa hi yini naswona byi sukela kwihi leswi endlaka leswaku titliliniki ti tiva leswaku munhu loyi u vabya yini naswona va nga kota ku n'wi pfuna hi yini.

Mfumo wa Afrika-Dzonga ku va wu endla leswaku vanhu va nga yimi nkarhi wo leha va nga pfuniwi eswibedhlele va nga ngetelela vatirhi lava va tirhaka leswaku lava va tirhaka nampundzu va pfuniwa hi lava va nga ta ta na nhlekani naswona ku va na va ntirho vo hlayanyana leswaku vanhu va nga yimi etilayenini minkarhi ya ku leha leswi nga ta endla leswaku va kota ku pfuniwa hi xihatla hikuva van'wana va vona va vabya ku tlula mpimo leswi endlaka leswaku va nga yimi na le layinini.

Loko a ndzi ri na ntshikelelo wa mianakanyo ku va ndzi yimisela ku nwa mirhi leyi hungutaka ntshikelelo wa mianakanyo a ndzi ta endla leswaku ndzi ya exibedhlele laha va tshungulaka ntshikelelo wa mianakanyo ndzi ta kuma ku pfuniwa hikuva loko ndzi nwa mimirhi leyi yi ta ndzi pfuna leswaku ntshikelelo wa mianakanyo hunguteka naswona swi ta endla leswaku ndzi kota ku vulavula ndzi vula leswaku hi xihi xi ni karhataka naswona vuvabyi lebyi ndzi nga byi xivula xana.

Ku va hi nga fanelangi hi tshunelelani na loko COVID yi ta fika laha Afrika-Dzonga hikuva a va endla leswaku vanhu va nga tluletani COVID-19 hi ku hatlisa hikuva loko va u ri ekusuhi na munhu a khohlola loyi a nga na COVID a nga ha ku chela na wena u nga ha yi hundzisela ka munhu un'wana leswi nga ta endla leswaku COVID-19 yi tala naswona yi nga koti ku hela kumbe ku tshunguleka.

Mfumo ku va wu lawula ku durha ka mirhi leyi tlakukeke va nga kota ku lava vanhu lava va nga ta endla mimirhi leyi leswaku yi ta hunguteka ku durha naswona va nga yi xava hi ntalo leswaku yi nga heli hikuva ya durha kambe loko u yi xava yi tele yi ta va yi hunguteka yile naswona yi nga ha durhi ku tlula mpimo.

Ntshikelelo wa tintangha wo hoxa xandla eka ku tirhisiwa ka swidzidziharisi hi ndlela yo biha hikuva tintangha ta wena loko ti va ti ri karhi ti tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha ta swi kota ku ku s nduduzela kumbe ti ku dyondzisa swidzidziharisi hambi u nga swi lavi naswona ta swi kota ku ku byela leswaku loko wo ka u nga tirhisi swidzidziharisi swi nga endla leswaku u nga ha vi na vanghana leswi nga ta endla leswaku u u hlundzuka naswona u ya emahlweni u tirhisa swidzidziharisi hambi u nga swi lavi.